Abantu abadala eMzantsi Afrika basenokuthandabuza ukufuna unyango ngenxa yendibaniselwano yezinto eziquka ixesha elide lokulinda, ukungabi navelwano nentlonipho kubaboneleli bezempilo kunye nokunqongophala kwemali. Ukongezelela, abanye basenokukhetha amaxhwele neenyanga.

Abantu abadala eMzantsi Afrika baxatyiswe kwiimeko ezithile ngakumbi kwiintsapho kunye noluntu olugcina izithethe zemveli. Kodwa bajongana nemingeni enxulumene nentlupheko, ukungafikeleli ngokwaneleyo kwezempilo kunye neenkonzo zenkxaso kunye neemeko zokuxhatshazwa ngabantu abatsha.

Ewe, iinkxasomali zikarhulumente eMzantsi Afrika ziyabanceda abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo kodwa inkqubo inemida. Urhulumente ubonelela ngezibonelelo zentlalo ezifana nesibonelelo sabantu abadala i-OPG kwaye ukwabonelela ngenkxasomali kwimibutho engenzi nzuzo enikezela ngokhuthalelo lwempilo kunye neenkonzo zentlalo kubantu abadala. Nangona kunjalo inkxasomali yezi nkqubo isenokungahambelani nenani labantu abadala abakhulayo kwaye inkxaso isenokunganeli ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabantu abadala.

Utata wam onemeko yezempilo ethintela ukuba ahlambe okanye asebenzise indlu yangasese ndingasebenzisa iinkonzo zokhathalelo lwasekhaya njengomncedisi wokhathalelo lomntu okanye umncedisi wezempilo wasekhaya. Ndingaphinda ndiphonononge iinketho ezinjengeendawo zokuncedisa abantu abadala okanye amakhaya abongikazi.

Mama, ndiyakuva xa usithi unesithukuthezi kwaye ndiyaqonda ukuba ukuhlala wedwa ezilalini kwenza isithukuthezi. Ndifuna wonwabe kwaye ukhululeke kwaye ndinexhala lokuba ube nesithukuthezi wedwa uzive unomvandedwa. Ndiza kukunceda ufumane ikhaya elifanelekileyo elinoluntu lwabantu onokunxibelelana nabo. Siza kuqiniseka silikhaya lakho ukuba siya siya kundwendwela veki nganye ukuze wazi ukuba usapho lwakho luyakuthanda.

Ukunceda umakhulu athathe amayeza akhe kwangethuba bendiya kucinga ukusebenzisa abaququzeleli beepilisi, ukubeka izikhumbuzo kwifowuni yakhe okanye isixhobo esikrelekrele kunye nokudibanisa amaxesha amayeza kunye neendlela zemihla ngemihla. Ngokomzekelo ukunxulumanisa ixesha lokuhlamba, ukuhamba okanye ixesha lokutya kunye neepilisi ezithile. Ngaloo ndlela uyakukhumbula ukuba umsebenzi ngamnye uhamba neepilisi ezithile.

Bendiya kumcacisela udade wethu ngale ndlela, umama wethu akanakuzinyamekela, ukutya, ukuhlamba okanye ukwenza eminye imisebenzi yemihla ngemihla. Oku kubonisa ngokucacileyo ukuba udinga uncedo lweenkonzo zokuphila, asinakukwazi ukumelana nale meko sisodwa. Xa unoxanduva lokunyamekela umzali owalupheleyo uwedwa usenokuziva ulusizi, udiniwe yaye unomsindo. Ukongeza abantu abaqeqeshiweyo banokwenza umsebenzi ongcono ukukhathalela umama wethu kunokuba sinokwenza thina.

Abantu badla ngokuba mathidala ukubeka abazali babo kumakhaya abantu abalupheleyo ngenxa yezizathu ezininzi. Oku kuquka ukuziva benetyala ngokucinga ukuba baya balahla abazali babo, umnqweno wokuba abazali bakhulele kwikhaya leentsapho nokuxhalabela umgangatho wenyameko kuloo makhaya bazohlala kuwo.

Ukukhuthaza utata omncinci wam ukuba ayisebenzise ngobulumko imali yakhe yenkamnkam kunokuthenga utywala bendiya kuqwalasela la manyathelo alandelayo. Ndingathetha ngokuzolileyo nangengqiqo ngendlela asebenzisa ngayo imali nangeengxaki zemali. Okwesibini ndingazama ukuqonda izizathu ezibangela ukuba asele utywala ukuze afumane uncedo. Okwesithathu kunokuba ndizenze utitshala wakhe, ndingagxininisa kwizinto azidingayo ezinjengokutya, iimpahla, irenti nezinye ke, kunye neendlela iimali zakhe zinokumnceda ngayo ukuba ahlangabezane nezo mfuno.

Ukukhuthaza utata omncinci wam ukuba ayisebenzise ngobulumko imali yakhe yenkamnkam bendiya kumkhuthaza ukuba ahlule iindleko zakhe ngokweendidi ezinje. Okokuqala iimfuno ezisisiseko, ukutya, ukuhlala, iimpahla. Okwesibini ukuzinyamekela. Okwesithathu ezolonwabo. Okwesine iimali zongxamiseko kunye nokonga.

Xa ujongene nokunqongophala kwamayeza kwiiklinikhi zasemaphandleni oogqirha banokubeka phambili imfundo yezigulane, ulawulo lweempawu kunye nokusebenzisa izixhobo ezikhoyo. Banokugxila kukhathalelo lothintelo, bakhuthaze indlela yokuphila kwaye basebenzise i-telemedicine apho ikhoyo.

Kule meko bendiza kucacisela umama osisithulu ngeenzuzo zokuhlala kwikhaya labalupheleyo. Abantu abakhulileyo basoloko besoyika amakhaya anyamekela abantu abadala kuba bavakalelwa kukuba balahla abantu babo ababathandayo. Bekuya kunceda kakhulu ukubacacisela indlela ukufudukela kwikhaya labalupheleyo okunceda ngayo kumntu wonke.

Kwiindawo ezisemaphandleni ezikude imiyalezo engxamisekileyo ihanjiswa ngokudityaniswa kweendlela zemveli kunye nezanamhlanje. Zihlala zixhomekeke kuthungelwano lweendawo kunye nobuchwepheshe obulungelelaniswe kwindawo ethile. Ezi ndlela zibandakanya oonomathotholo abasebenzisa iindlela ezimbini kunye neziseko ezingundoqo ezikhoyo nezifana nosasazo lukanomathotholo lwasemaphandleni kunye neenkokheli zabahlali.